Tlhokomelo ya boitekanelo e tshwanetse go nna teng, go sa eng ka ntlha ya mafelo go sa kgathalesege. Ka ntlha ya gore boitekanelo bo botlhokwa. Gore o ko kae ga o ko kae, batho botlhe ba tshwanetse goitse ka tlhokomelo ya boitekanelo, mme ba fitlhelele didiriswa tsotlhe gore ba kgone go itlhokomela. Ba tshwanetse go thusa ka go lekana ka ntlha ya gore tlhokomelo e botlhokwa.

Go tshwanetse gore batho ba ba nang le bogole ba tlhokomele mme ba tshwanetse go tshela ka seriti le boipuso go ka dirisi.

Go tokafatsa tsela ya go bona ditirelo tsa kalafi go ka thusa thata mo go laoleng bolwetse .

Tiragalo e no, ira gore ke ikutlwa mo go sa siamang. Ka ntlha ya gore batho ba le bantsi ga ba kgone go fitlhelela thuso, ka ntlha ya ditirelo tsa puso. Mme seno se ka baka gore batho ba le bantsi ba latlhegelwe ke matshelo a bone ka ntlha ya ditirelo tsa puso tse di sa tsamaisiwang sentle.

Go ya ka nna, ga ke dumele ka gonne ga kena kitso ya fa gona le ditlhare tsa setso tse di ka thusang ka matsapa a gore motho wa mosadi a kgone go ima.

Tiragalo ya go fepa bana kwa dikolong, e simologa ka nako ya phakela go fitlha ka nako ya motshegare fa bana ba fetsa go ja.

Go na le bana ba bangwe ba bantsi ba ba ikgogomosang thata gore ba ka ja dijo tsa sekolo. Mme seno e ka nna ka ntlha ya gore batswa mo malapeng a atlegileng, kgotsa ba na le go ipona gore bone ba ka se je dijo tsa mohala tsa sekolo.

Ga gona ditlamelwa, dipe mo tikologong ya me, tse di dirisiwang ke fa ba puso go thusa boitekanelo, kgotsa pholo ya bagodi. Mme go ya ka nna ke dumela gore fa go ka nna le dikoloi tse di tsamayang mo motseng, go thusa le go tlhola bagodi, le go ba fepa ka ditlhare tse ba di tlhokang, gore ba kgone gonna le pholo e e siameng.

Fa o na le bolwetsi jwa gonna le high blood pressure o ka bona ka .

Fa o na le bolwetsi jwa lebolelamading, ke matshwao a tshwanang le go opiwa ke tlhogo, go gotela, tatlhegelo ya mmele, o kgona go bona gore o na le lebolelamading.

Ke nagana gore fa molwetsi a ka nwa ditlhare kgotsa melemo e seng yone, a ka iphitlhela e le gore pholo ya gagwe e mo kotsing. A ka iphitlhela a tlhokafetse, kgotsa a lwala le go feta. Ke nagana gore batho ba tshwanetse go rutwa ka ditlhare, le gore ba kgone go lemoga fa setlhare se sa tshwanelang mmele ya bone.

Ke akanya gore dingaka tsa setso, le tsa segompieno, ba ka dirisana sentle fa ba ka kopanya kalafi tsa bona. Mo ditirelong tsa kalafi tse di go netefatsa fa kalafi tseno di sireletsegile. Ke nagana gore dingaka tsa setso di ka tla ka kalafi, ba kopana le dingaka tsa segompieno badiri ditlhatlhobo, go kgona go bona fa ditlhare tseo, di le mo maemong a a siameng kgotsa di sena boleng mo bathong.

Gona le melemo e mengwe e e rekisiwang fela ka lekwalo la ngaka. Ka ntlha ya gore melemo eo e kotsi, mme e tshwanetse go rekisiwa fa ngaka e re o tshwanetse gore o e reke.

Lebaka le gole gore fa gona le kotsi ya sejanaga kgotsa sejanaga se nthudile motho, go le gontsi re rotloediwa go leletsa Ambulance. Ka ntlha ya gore ga rena kitso ka tsa pholo kgotsa kalafi. Kgotsa go thusa batho ba e leng gore ba amegile mo kotsing ya sejanaga. Ka jalo Ambulance e nale batho ba e leng gore ba na le kitso le borutegi ka go thusa batho bao.

Dumelang barutwana, ke kopa loitse fa dijo tse di jewang mo sekolong. Di le botlhokwa thata mo mmeleng ya lona, ka gonne di na le di poroteini, tse di ka thusang mebele ya lona gonna le pholo e e siameng. Di na le dikotla go le thusa, le go thusa tlhaloganyo.

Ke akanya gore puso ya rona e tshwanetse gore e beele matlole a le mantsi thata mo letlhakore la pholo, ka gonne batho ba le bantsi ba tlhoka ba mebereko, mme ba nang le di bokgoni ba tsa sekolong sa go thusa batho. Mme ka ntlha ya matlole re iphitlhela e le gore ditleliniki ga di na ba thusi ga di na dingaka.

Batho ba tshwanetse go dirisa ma.

Batho ba tshwanetse gore ba ithute ka ga melemo, kgotsa ditirelo tsa kalafi. Gore ba kgone go tlhaloganya gore ba sa tsiediwa. Kgotsa ba ye kwa dipetleleng, ba kgone go botsa gore kalafi, le ditirelo, di farologana jang, kgotsa ditirelo tsa kalafi tse di mefuta e, e yang.

Batho ba ba nang le bogole, ba iphitlhela ba kopana le dikgwetlho tsa go tshwana le gore batho ba ba tshege, kgotsa batho ba se ba fe ba lorato. Mme re le batho, re le baagi, re ka rutana gore, batho ba ba nang le bogole, ke batho le bone. Mme ba tlhoka go fiwa lerato, tshegetso, le kitso, gore re le batho re a tshwana, mopele ga sefatlhego sa modimo.

Dilo tse di dirang kgotsa tse ke naganang gore motho o a di dira, tse di bolwetse jo. Ke go ja thata, go tlhoka motsamao, le go ja, kgotsa go sheba dijo tse ba di jang. Ba tshwanetse go ja dijo tse di senang mafura.

Dikgwetlho tsa ditlhokomelo tsa boitekanelo mo ditoropong. Ke gore go na le dipetlele di le dintsi, le baoki ba le bantsi, mo toropong le baoki ba ba rutegileng thata, le tlhokomelo e nna teng mo dipetleleng.

Batho ba tshwanetse gore ba batle kitso pele ga ba ka dirisa dilo tse di fokotsang boima jwa mmele. Go tshwana le go ba tla kitso mo dingakeng kgotsa batsebi le go lebelela gore ke dilo di fe tse di dirisiwang tse di senang ditlamorago tse di sa siamang.

Lefapha la pholo le tshwanetse go ruta batho ka ga botlhokwa jwa gore, batho ba ba nang le malwetsi a sa foleng, ba sa ke ba leta lobaka le leleele ko bookelong, Kgotsa tleliniki. Ka ntlha ya gore malwetse a bone, a borai thata mme a tlhoka tlhokomelo kgotsa thuso ka nako e nnyane.

Se ke se itseng ka HIV, ke gore ke bolwetse jo bo sa foleng. Mme ke kgotsofalela ditirelo tsa puso, ka gonne di kgotsa di netefatsa gore malwetsi, ba ba tshwereng ke bolwetse jwa HIV. Ba phela ka nako tsotlhe kgotsa ba tshela ka nako tsotlhe ba na le kalafi kgotsa dipilisi tse di ba thusang go kgotsa go fokotsa bolwetse jwa HIV.